Xa ndinokuthwala andinoziva kakuhle ngoba xa uthwala usube uyotshatiswa nomntu ongamaziyo, umntu ongamthandiyo umntu othatha ixesha ukuze umazi. Kwaye into endingayenza ukuze le nto ingenzeki apha kum, kukuba ndihambe kwakulo lali leyo kwangoko ukuze ndizosinda ekuthathweni ngaphandle kwemvume yam.

Kuya kuthethwa isiXhosa kaloku apho kuba kaloku umamazala lowo akasazi isiNgesi and akazange asifunde. Ngumntana qha yena wazi kubheteke kuthethwe isiXhosa hayi isiNgesi.

Otshatileyo onomntwana iinto ezinjengamajarumani neeqhiya. Ngoku otshatileyo ongenaye umntana yena unxiba noba kukanjani kwanto afuna ukuyinxiba iinto ezinjengeebhlukhwe nezikeyiti ezifutshane.

Kweyam ilali ukuya ezikolweni, edolophini kunye nezempilo sisebenzisa iiteksi apho ziye ke zisithathe kuloo ndawo sihlala kuyo zihambe ziyosibeka.

Kukuba abantu bakwaXhosa mabazingce ngolwimi lwabo, mabangaloyiki ukulithetha phakathi kwabantu abangalaziyo abantu abanjengabelungu. Kunyanzelekile bebafundisile ukuze balazi ulwimi lwabo bangasoloko besebenzisa ulwimi lwabelungu xa baye ezindaweni eziphezulu.

Kukuthi kuvulwe izikolo apho kuzofundiswa abantu ngolwazi lokwenza iintsimbi ezi, bead work, ukuze abantu bakwazi ukuzenza naxa behleli emakhaya. Bathi umntu xa engenzi nto ake ahlale achithe ixesha ngokwenza ezo ntsimbi ezo ngoba kaloku wazifundiswa uyakwazi ukuzenza.

Ulimo libalulekile eMzantsi Afrika kuba kaloku ixabiso lemali xa efuna ukupheka isishebo aphume ahambe ayokha egadini akwazi ukonga imali for ukuthenga izinto.

Inceda ngokuba ulutsha lwangoku aluyazi imvelaphi yalo. Into engasinceda ngokuba ezi repha zisebenzise isiXhosa kukuba zincede ulutsha lwangoku ziyaza imvelaphi yayo, ziyazi ukuba kwaXhosa abantu bakwaXhosa baziphatha kanjani. Umntu ayazi ukuba xa noba uye kweziphi iindawo endaweni zabantu abamhlophe angayilibali imvelaphi yayo ayazi uba uzoziphatha kanjani.

Hayi ayisasebenzi kuba kaloku ngoku umntu uthi egqiba ukuzala abe ephuma esibhedlele kwangaloo mini okanye ngengomso. Ufike umntanakhe abonwe ngumntu wonke wokuhlala.

Kukuthi kaloku uyawuthi lowo uyawufuna ukuba kuqhuba kanjalo ahlale phantsi nowakwakhe athethe naye ukuba into ikanje ngoku, wena uzawuhlala apha endlini mna ndizawuvuka ekuseni ndiyophangela. Wena ayikho into ozayidinga ngoba ndizakwenzela yonke into. Wena hlala apha endlini ujonge abantwana wenze into zalapha endlini. Mna ndivuka ndiyophangelela nina. So, wena suzihlupha ngathi.

Ndakhe ndakhwela inqwelo yamahashe apho ke ndandiqala nokuyikhwela. Ndandingasoyiki kuba kaloku ndiyoyika ukuwa. La mahashe ayabaleka, umntu owaqhubayo uyawabalekisa ngoku ndijongane nobomi bam ukuba ndingawi ndonzakale.

Kulapho kaloku sathi sifika sabe sityelele umakhulu wam. Xa sifika umakhulu wam usiphekele inkukhu yesiXhosa, inkukhu yakhona kuba kaloku sagqibela kudala ukutya iinkukhu exheliweyo phambi kwamehlo wethu siyibona. Wabe esiphekele nomqa owona sesona sidlo singalibalekiyo simnandi kwaXhosa.

Kukwathembeka ebantwini nokwazi ukuzikhethela kuba kaloku asinokwazi ukuphathwa ngumntu ongakwaziyo ukuthetha umntu othuleyo. Kwaye ke sifuna nomntu ongenabo ubuqhophololo

Isinxibo esiqhele ukunxitywa ngamakrwala ingabantu apho ke amakrwala ayeye abe mahle khona ngoba kaloku asifuni indoda ingahlonipheki yokuzithwala imdaka. Kulapho ke xa inxibe ezo mpahla ihlonitshwa ngamakhwenkwe kuthiwa hayi ngubhuti omdala ngoba kaloku unxibe ngokuhloniphekileyo.